Umdlalo wethegi umdlalo olula kakhulu esasiwudlala kakhulu sisasebancane, wona-ke usebenza kanjena-ke, uma umuntu efika kuwena ufike akuthinte bese azame ngazo zonke indlela zokuthi abaleke ungamfici ukuthi nawe ubuyisele yona leyo thegi. Kanti-ke angicabangi ukuthi ngoba sesibadala kanjena kungaqhubeka ube mnandi lo mdlalo ngoba kuningi esesibhekane nakho, abantu abaningi bafika bebuya emsebenzini bekhathele abakwazi ukuthi baze badlale lo mdlalo. Abanye njalo abanaso isikhathi sokuthi badlale njengoba bes'sasenza sibancane.

Inkundla yezokuxhumana ngingayisebenzisela ekuthenini abantu bakwazi ukuthi bajoyine noma mhlawumbe balandele imidlalo eminingi ukuzilibazisa. Ngingakwazi ukuthi ngifake izithombe uma kukhona engikwenzayo okuhambisana nemidlalo, ngikwazi njalo nokuthi ngifake wona amavidiyo okuthi abantu babone ukuthi kwenziwa kanjani. Kanti-ke ngiphinde futhi ngibameme abanye ukuthi beze bezojoyina, bakwazi ukudlala le midlalo ngaphansi kwethu.

Ngenkathi ngisakhula ngike ngadlala ibhola lenyawo kakhulu esasesikolweni kanti-ke, kukhona iqembu engake ngalidlalela elali lisha, lapho-ke ngahlangana nabantu abaningi engingabazi. Kwathi ngelinye ilanga uma siqeda ukudlala lo mdlalo ngase ngiyitholela-ke umngane ngoba sasibambisane indlela eyodwa masiya emakhaya, ngajabula-ke lapho sazana kabanzi, ilapho-ke sagcina sesi abangane nomfana.

Imidlalo yesikole iyayisiza intsha ikakhulukazi ekunciphiseni ukucindezeleka nokukhathazeka, iningi yayo leyo midlalo iyaye ibasize kakhulu ukuthi bakwazi ukuphumela ngaphandle babonane nezinye iyingane zesikole. Bakwazi njalo ukunikezana eminye imibono ukuthi bengenzenjani ekunqobeni ezinye zezinkinga abahlangabezana nazo uma besesikolweni.

Izikole zingasiqinisekisa ukuthi ingane zikwazi ukuveza ikhono lazo ngemidlalo, njalo zikwazi ukubona ukuthi le midlalo abayenzayo izobasiza ngani, ngokuthi bakwazi ukuthi uma ekhona oveza ikhono thizeni ngomudlalo thizeni, bakwazi ukumsiza aphumelele aqhubekele phambili angapheleli kodwa esikolweni kuphela. Kanti-ke uma abantu bedlala beyiqembu nalokho kuyasiza ukuthi ingane zesikole zikwazi ukubambana kanti mase zibambene zizokwazi ukuthi zinqobe ezinye iyinkinga ezingaphandle kwesikole.

Ezinye zezinto engizithandayo ukubhukuda kanye nokudlala ibhola lenyawo, lezinto ngizithanda kakhulu ngoba uyakhona ukuthi ukwazi ukuhlangana nabanye abantu abanalo ngempela lelo khono lokubhukuda noma elokudlala ibhola. Bese ufunda kubona ukuthi kwenziwa kanjani ezinye izinto ongakhona ukuzenza wena kanti-ke, ukhona nalapho ongakwazi ukuthi uhambe uyoxhumana nabanye abantu abantu abakwazi ukwenza kangcono leyonto ukwazi ukufundiseka. Kanti ukwazi njalo ukuthi ugcine usuthola ngisho imali ngawo lowo mdlalo uma kuwukuthi umuhle kakhulu kulowo mdlalo.

Ngizizwa ngikhuthazeka kakhulu ngoba iningi labantu kulezi insuku sebefuna ukuyothola umsebenzi, kodwa akekho noyedwa osuke ucabange ukuthi kube uyena oqasha abantu ukuthi basebenzele yena. Kanti-ke umsebenzi wona uzokunikeza imali ngesikhathi esisodwa njalo ngenyanga noma ngeviki noma ngosuku, kodwa-ke uma wena unesitolo sakho uyakhona ukuthi uqashe abantu, njalo imali ilawulwa wuwe ukuthi usebenza kanjani konke ukulawulwa wuwe. Kanti uma usebenza ngokuzikhandla konke lokhu, kuba lula ukuthi uphumelele.

Ngingababiza bobabili uZiyanda kanye noSiyanda ngibahlalise phansi ngibachazele ukuthi akekho umuntu ongenalo iphutha, nanoma kusemdlalweni noma kuse empilweni jikelele. Ngoba uZiyanda elenzile iphutha ngokugxoba ulayini, lokho akusho ukuthi akakhoni ukuwudlala umdlalo, asimnikeze elinye ithuba athi ukuzama njalo. Sikwazi nokumfundisa ukuthi uma egxobe ulayini lokho kunamthelela muni emdlalweni, njalo kwenzekani uma usuwugxobile ulayini, ukuze angaphinde uwugxobe ulayini.